Ke rata ho bapala haholo di-word puzzle. Tsona di thusa ka hore boko bo dule bo shahlile hobane, o fumana mantswe a kopantsweng mme o tlameha hore o fumane mantswe ao ka etsang ka mantswe ano a qhalahantsweng. Hona ho thusa hore kelello ya hao e be tjhatsi le hore o e sebedise ho nahana hore na ke mantswe a makae ao ka ahang ka a mmalwa a .

Ho na le batho ba bangata matsatsing ana ba batlang ho qala ho ikwetsisa, empa ha ba tsebe hore ba qale kae, jwang. Nna le wena hobane kgale re ikwetlisa mme re tseba tsela tse fapaneng, Re ka buisana le bona ba re patale. Mme rona re ba thuse hore ba fihlelle seo ba se lakaditseng kapa seo ba se labalabelang. Re ka ba kwetlisa matsatsi a fapaneng re nke batho ba fapaneng mme tjhelete e tla kena e tla ba ntle haholo.

Nako di fetohile, mme ho se ho na le tsela tse ngata haholo tsa ho etsa tjhelete. Batho ba bang ba ipitsa di-influencer, mme tjhelete e kena haholo hobane ba di social media-ng, ba bang ba tantsha, ba bang ba bontsha dintho tseo ka di sebedisang. Ka hoo, ke nahana hore di-company tse ngata di ikamanya le bona batho ba na. Mme ho jaefa, ho ka o tlisetsa tjhelete e ngata haholo haeba o tseba ho ikamanya le batho ba nepahetseng.

Le sekolong se phahameng o bapala dipapadi tse itseng, o na le monyetla o moholo wa hore o ka tswella pele ho ya university o patallwa ke mekgatlo ya dipapadi. Hobane ba o behile leihlo hore ha o qeta sekolo o tle o tlo bapala mekgatlong ya bona, ke bua ka dipapadi tse tshwanang le rugby tse tshwanang le bolo ya maoto kapa jwalo bo tennis. Di na le batshehetsi ba baholo mme ba lefellang batho hore ba fumane ntho e bitswang scholarship mme o tlo o ithute ka tjhelete tsa bona. E re ha o qeta o tlo o ba sebeletse ka ho ba e mong wa dibapadi tsa bona.

Ke batla ho qala ho etsa bohahlaudi motseng wa rona, hobane ho na le motho a bohlokwa a neng a ratwa haholo, a kileng a dula mona. Batho ba bangata ha ba tsebe mo a neng a dula teng, empa ke na le tshepo e kgolo ya hore ba ka ba le thahasello ho bona mo a tswang mo e leng a phela teng, le mesebetsi eo a neng a etsa ka hare ho motse. Ke tlilo tla qala tshebeletso ena ka ho batla batho ba ka ntle, ba nang le kgahleho, ke ba lefise tjheletenyana e itseng, mme ke ba tsamaise ke ba rute ka tsohle tse molemo tseo motho ena a neng a di etsa.

Dipapadi di kopanya batho ka tsela e makatsang. Batho ba rata ho kopana e le ho tshehetsana kapa hona ho nka karolo dipapading. Ba bang e be mmino kapa ho matha kapa ho etsa di-aerobics kapa hona ho bapala bolo ya maoto. Batho moo ho nang le di papadi teng, ho ba le thabo, mme ba rata hore ba behe nako ho ya tshehetsa kapa hona ho ya nka karolo.

Ka nako e nngwe re nka papadi e itseng, hobane bohle ba e bapalang ba ratuwa. Empa o fumane hore bokgoni ba rona bo papading e nngwe. Ke nahana hore o ko shebe o kene mekgatlong e fapaneng, o bone hore na ha o ka karolo ho yona, o teng oo e leng hore o tla ba le tshusumetso e kgolo ho wena. Mme o tla ba le bokgoni ba hore o atlehe, se fele matla mohlomong ena ha se eo o tshwanetseng ho e latela.

Ho santse ho na le bofokodi bo boholo ba ho tshehetsa basadi tabeng tse ngata. E ka ba dipapading, e ka ba mekgahlelong efe kapa efe le mesebetsing moo ho sebetsang basadi teng. Ho na le thahasello e nyanyane ya batho ba tlang ba tlo ba kgothatsa kapa bona hoba tshehetsa, mohlomong ha nako e ntse e ya. Basadi Ba ntse ba sebetsa ka thata, ho tla ba le diphetoho mme ba tla fumana tshehetso ena eo ba e hlokang e tshwanang le e fuwang batho ba bo ntate.